Di phetiso tsa mogala bogolo jang tsa boditšhabatšhaba di neelana ka tsela ya go romela madi go kgabaganya melelwane ka katlego, ka go dirisa mafaratlhatlha a ileketeroniki magareng ga di banka. Le fa di ka nna bonako le go nna motlhofo go feta di phetisetso tse di tlwaelegileng tsa banka, gantsi di tla ka dituediso tse di kwa godimo go akaretsa le dituediso tsa kgwebisano, dituediso tsa go fetola madi le dituediso tsa banka tse di ka nnang tsa tsereganya.

Mongwe le mongwe o na le kgetho ya go tlhopha gore o batla go amogela thebolelo ya gagwe mo bankeng efe. Se se dirang gore go nne bonolo go laola madi a gagwe e na le dikgwetlho tse dintsi jaaka dikotsi tsa tsietso, dintlha tsa setegeniki, joalo joalo. Ba amogela di tshiamelo, ga ba na dikgwetlho tsa go amogela thebolelo ka eleketeroniki ka madi a teng ka nako.

Fa dibanka di amogela kopo ya karata ya sekoloto di akanyetsa histori ya gago ya sekoloto madi, a o a amogelang, dikoloto tsa gago le mofuta wa karata e o e kopang. Seelo sa morokotso gantsi se balelwa ka go oketsa karolelolano ya kotsi mo seelong sa tekanyetso jaaka seelo sa kadimo sa ntlha.

Fa o tlhokafala o sena testament-e go tlogelwa gape mo pusong go tlhoma mo diragatse go phimola boswa jwa gago.

Fa o goga madi a mantsi mo akhaontong ya gago, bontsi jwa dibanka di tla go duedisa tuediso ya go goga madi a mantsi mo tirelong eno. Dituelo tsa go ntsha madi a mantsi di ka kopana ka bonako mme tsa nna morwalo wa madi. Fa o sa kgone go duela dituediso tseno, setheo sa gago sa tsa madi se ka nna sa begela Bureau ya sekoloto e ka nnang ya tlhagelela mo phegelelong ya gago ya sekoloto, o ka fokotsa dituelo ka go tlhopha akhaonto e e babalesegileng le e rekegang.

Go ananya madi kwa maemelafofaneng le kwa di-hotel-eng, le fa boemelafofane le di-hotel-e e ka tswa e le mafelo a a siameng a go ananya madi gantsi ke one a nang le ditlhwatlhwa tse di maswe thata tsa go ananya madi le dituediso tse di kwa godimo thata. Go tila diphoso tse di ntseng jalo ba tshwanetse go netefatsa dintlha tsa moamogedi, ba itse ka dituelo tse di fitlhegileng le di phapanyetsano tse di oketsegileng, mme ba seka ba tlhokomologa dituediso tsa seelo sa phapanyetsano.

Dikotlo tsa go goga madi pele ga nako mo diakhantong tsa polokelo tse paka e telele ke di tefiso tse di sekasekiwa jang fa madi a gogwa pele ga letlha la go butswa le go dumelanweng ka lona. Dikotlo tseno gantsi ke phesente ya madi a a gogilweng mme di diretswe go kgoreletsa go goga madi pele ga nako, e leng se se ka kgoreletsang bokgoni jwa banka jwa go laola dipheleletso tsa yona mme se ka fetisediwa kwa bareking ba bangwe.

Pele ga o bula akhaonto ya banka, ngwana wa kwa gae o tshwanetse go akanyetsa dilo tse di jaaka boikaelelo jwa account-o open bracket, go boloka madi, go dira ditirisano, jalo jalo, close bracket. Dituediso tse di amanang le yona open bracket, kgwedi le kgwedi, ATM, jalo jalo, close bracket. Dikelo tsa morokotso, dikarolo tsa tshireletso le leina la banka. Gape o tshwanetse go tlhola gore a gona le dikarolo dife tse di kgethegileng tse di jaaka go kgona go bona karata ya sekoloto kgotsa melemo e e mengwe e e ka nnang mosola.